Maningi amasu angasetshenziswa ukukhanyisa noma ukukhuthaza amasiko. Ukuveza imvelo, uvezele iy'vakashi okusuke zikhona, njengokuthi nje baqhakambise ngaso sonke isikhathi izinto ezenziwa la eNingizimu Afrika, ezingenziwa kwamanye amazwe. Uma kuyisikhathi sezemidlalo baveze lokho esikubiza nge-advert, baveze izinto ezingamakhono ethu, bangavezi izinto ezingamakhono amanye amazwe. Futhi kuma-advert wonke okusuke ekhona kube ukuthi wonke aveza izinto, okuyizinto eza la eNingizimu Afrika ezingamakhono ethu. Ngalokho-ke, bazokwazi ukuqhakambisa izinto noma amasiko nemvelo yakithi.

Indawo yasemakhaya ngokujwayelekile iyaye isalele emuva, isalele emuva kakhulu ngemishini, noma ngezinto zesimanje. Ngoba awuyitholi ey'ndaweni yasemakhaya. Isibonelo nje, imishini yokusakaza ibhola, emakhaya uye ungayitholi ne-screen lesi esibekwa lapha phezulu ukuthi abantu bakwazi ukubona, endaweni yasemakhaya ayikho yonke leyo nto. Ngisho nokubiyelwa kwe-ground, okusuke kudlalwa kulona, ngendaweni yasemakhaya ayikho yonke leyo nto. And leyo nto ibalulekile ngoba yenza ukuthi umdlali abalandeli uma bewubukela ibhola bazi ukuthi baphephile futhi bazolibuka kahle ngendlela ephephile kodwa emakhaya akwenzeki lokho, kwenzeka emadolobheni kuphela.

Into engingayenza mina njengelunga lekomiti, ukuthi ngiwuchazele umphakathi isimo esibhekane naso esidale ukuthi kube nzima ukuwakhela inkundla yezemidlalo elisezingeni elifanele. Futhi ngiwuthembise nokuthi sibhizi silungisa khona lokho ukuthi kwakheke inkundla yezemidlalo elisezingeni elikahle. Iy'nyathelo engingazenza ukuze umphakathi ugcine usizakele ukuthi ngixhumane nabantu bakahulumeni abakwazi ukusiza ezimeni ezikanje abazokwazi ukuthi basisize njengomasipala kuya phezulu. Ukuze bagcina bakhele umphakathi ngoba kufanele ube wakheliwe inkundla ezemidlalo elisezingeni ukuze kuthuthuke ikhono lengane zomphakathi.

Kulula kakhulu ukuze abazali noma umphakathi wazi ukuthi i-sports siyingxenye yezemfundo esibalulekile kubafundi. Ngoba akubona bonke abafundi abazophumelela ngokufunda, abakhoni impilo abalulekile ukuthi umfundi aziwe ukuthi ikhona lakhe lempilo liyini. Ngoba i-sports naso siyenye indlela yokusebenza abantu abaphila ngayo ey'nsukwini zamanje futhi sinemali eningi. Kuchazele abazali konke lokho ukuze bazi ukuthi akuyona indlela yokumosha isikhathi sokufunda kodwa kuyingxenye kwezemfundo, ukwenza amakhono empilo.

Okubalulekile nje ukumenza umfundi azi ukuthi ayikho into angahlulwa ukuyenza. Ngoba uma umfundi bezomfaka ekhanda ukuthi yonke into angakhona ukuyenza, kuzoba lula ukuthi akwazi ukuthi noma isikhathi sokuthi anake isikole engasitholi, kodwa uzofundiswa ukuthi sihlelwa kanjani isikhathi. Futhi bakhona nabangaphambi kwakho ababhekana nesimo esinjalo, kodwa bakhona ukusinqoba ngokuthi bakwazi ukuhlela isikhathi sabo samakhono empilo nesikhathi sokufunda. Ngamanye amagama ukufunda namakhono empilo, ukudlala ibhola, sports, kuyahlangana. Umfundi kuphela nje udinga ukufundiswa ukuhlela isikhathi ukuze akwazi, ukuthi ngalesi sikhathi unake iy'ncwadi, ngalesi sikhathi ibhola noma i-sport. Ngalokhu uzokwazi ukuphumelela, futhi angabi nayo inkinga.

Into ebalulekile lana kwey'nkundleni zokuxhumana, ukwazi ukuthi umuntu okusuke ukhuluma naye uyena yini lowo muntu, noma kunento ebizwa nge-scam, noma omunye umuntu okungayena. Ngoba into eyingozi ukuthi usendele umuntu into yakho e-private, kodwa kube ukuthi usendele umuntu o-wrong, akuyena lo obucabanga ukuthi uyena. So engakusho ukuthi nje abantu abasha bacophelele ekuthenini, abantu abakhuluma nabo ey'nkundleni zokuxhumana, kube ukuthi abantu bangempela. Ngoba kuyenzeka abanye berobhe noma be-fake ama-akhawunti ngenhloso yokuthi befuna ukulutha noma ukukhohlisa abantu bezuze izinto zabo. So-ke kubalulekile ukuthi bakucophelela lokho, ilokho nje kuphela.